Nna naha eo batho ba mahaeng ba sa berekising, e dutse feela. Nka e sebedisetsa ho lema dijalo tse kareng bo ditapole, ditamati, mekopu le dinawa, ke leme le meroho. Hape e tlo bula le menyetla ya mesebetsi hore bona bathong ba mahaheng ke banke ba bang ba bona ba sa sebetseng hore ba tle ba tlo sebetsa mona le nna. Ba ithute ka tsa temo .

Rapolasi ke a bona hore mobu wa hao ha wa matlafala ebile ona le dikokwanahloko tse senyang dimela tsena tsa hao. Jwale hore re thuse mobu wa hao ho matlafala le hore dijalo tseo re tlo di lemang moo dimele hantle, di matlafetse. Re tlo tshela manyolo. Manyolo ana Re tlo a tshelang mona mobung oo, o tlo thusa mobu ho matlafala. Re tlo kopanya manyolo ana a tswang kgomong, makakeng a kgomo le a di dinku. Re a kopanye, re a tshele mobung mona hore mobu o matlafale, o se kebe wa hlotse ho bana le dikokwanahloko tse tlo senyang dimela tsena tsa hao.

Nka jwetsa batjha ba rona hore mobu wa moo ba lemmeng tamati teng o dule o bulehile hanyane hore metsi ha re a tshela fatshe. A ye fatshe, fatshe, fatshe methapong ya tamati hore ha ba tshela metsi tamati e dula e thole metsi. Ba pete mobu o dule o le bonolo ha ba petile. Jwalo ka ha ba petile mobu, metsi ha ba a tshela a tlo kenella, a ya fatshe. Methapo ya tamati e thole metsi hantle. Ho mmeng, tamati le yona e tla dula e thola metsi ka mehla, e hole le hantle.

Bathong ba mahaheng ha ba sana taba le tsa setso. Se ba shebile dintho tse etsuwang mona televisheneng le di-internet-eng mona ha ba sana taba le dintho tseo ne di etsuwa kgale tsa setso. Nna tsebo kena le yona, kena le yona tsebo ya dinthong tsa setso. Ke ka hoo, keke ka tsoha ke e lahlile le hohang. Setso sa heso seo sa Basotho e tla dula e le setso sa heso sa Basotho. Nke se se lahle, le ho tena e tla dula e ntse e le ntho tsa Sesotho.

Ditlamorao ke hore dijo di ka nna tsa hlaha di se right-e. Le mobu le ona wa senyeha, le dinonyana tsa fihla tsa ja moo.